Nna ntwa ena letsatsi le letsatsi, ke e lwana ka hore feela ke iketsetse bophelo bo botle ka kakaretso. Ke bolelang ha ke tjho tjena, ke bolela hore ka dinako tsohle ke dula ke hlapa matsoho, ke etsa hore matsoho a ka a dula a hlwekile. Ke etsa ka hohle hohle hore ke hlokomela bohlweki ba ntlo ya ka ene ke etsa le bonnete ba hore bana banwa metsi a hlwekileng. Sena se thusa ka ho thibelang, ka ho thibela malwetse a mangata le ho boloka bana ba phetse hantle ka dinako tsohle.

Batjha ba ka, nna ha kena puo tse ngata, empa nna ke tlo lefa keletso e le nngwe fela. Keletso ya ka ke hore ithute ho hlokomela mmele wa hao le maikutlo a hao.

Nna ho ya ka pono ya ka, motho ya nang le lefu la tswekere ha tlameha ho ja dijo tse nang le tswekere e ngata, dijo tse nang le letswai le fetelletseng kapa le lengata, le dijo tse nang le mafura a mangata.

Nna seo ke kileng ka se utlwela ditliliniking tsa ho rera lelapa ke hore, ha hona diphiri. O tla qoqela nese onana ditaba, mme nurse le yena o tlo qoqela nese e ngwe hape ditaba tsa hao.

Hela ngwana tlo kwana, o di isa kae ntho tse hobane dintho tse ke di thibela pelehi tsa batho ba baholo, mme hore ntho tseo o di sebedise, o di sebedise ha o na le dilemo tse mashome a nang le metso e robedi, kapa ha o so qadile ho etsa yona thobalano, ha o nka dipelehi tse ho bolela hore o so etsa thobalano, mpolelle.

Mehato eo mmuso e kentseng ka ho thibeletsa batho ba seng ba tauwe ho reka jwala le hore moo ho rekiswang majwala teng, ho beuwe leqhepe la alcohol abuse hotline moo pela ho rekisetswang teng e thusitse ka hore batho ba bangata ha ba tauwe ha ba sa ye ba lo reka jwala, se ba ikela malapeng ba ilo ithoballa. Hona ho hafola moferefere le dintwa ka hare ho di-tarven kapa moo ba nellwang jwala teng.

Nna ho ya ka nna, ke nahana hore di-zama-zama tseo tlamehile di tswe mokoting, hobane le ntho eo ba e etsang ha se ntho e molaong ba etsa tlolo ya molao, mme bao ba ntseng ba le ka mokoting mmuso o se ke be wa ba fa meriana ho fihlela ba etswa ka moo ka mokoting, hobane nthwe ba e etsang ke tlolo ya molao, mme haebe re ba fa dipidisi tsa mmuso hono ho bolela hore re dumellana le ntho eo ba e etsang.

Ee, ke na le tlhokomediso ka dibapatso tse jwalo, hobane tse ding tsa dibapatso ha di ya laolwa kapa ha dia hlahloba ke lefapha kapa lona lekala la tsa bophelo.

Nna ke nahana batswadi ha se ba le pension-eng ba se ba dutse hae, ha se batsofe mme ha se merwalo ho rona, hobane batho bana ke batho ba ileng ba re hodise ho tloha re le banyane ho fihlela nako kgolong ya hona jwale, mme ha se ba le pension-eng ba lehae ke nako ya rona ya hore re ba lebohe ka tseo ba re etseditseng ka tsona maphelong. Re ka ba leboha hwa jwang, re ka ba leboha ka ho etsa bonnete ba hore ba na le tsohle tseo ba di hlokang, ba na le dijo, dintho tsa ho hlapa, ba hlwekile ka dinako tsohle.

Ha batho ba babedi ba utlwanang, ba na le lefu lena la HIV, mme ba batla hore ba ska tshellana le yona kokwanahloko enana hape ebile mosadi a ska ima, ba ka sebedisa thibela pelehi tseo ba ka di tholang ditliliniking e leng mahala.

Lebaka le etsang hore ditliliniki tsa mahaeng di hloke meriana, ke hobane masepala o na le phepelo e fokolang haholo ditleliniking tsa mahaeng.

Nkgono, re kgothaletsa hore batjha ba sebedise dithibela pelehi tsa sekgowa hobane, dithibela pelei tsena tsa sekgowa ra tse ba di laotswe ka thuto ya science, mme hona ho bolela hore dithibela pelehi tsena di ile tsa nkuwa tsa iswa lab-ong, mme tsa shebuwa, mme tsa test-uwa tsa bonahala hore, ee dia sebetsa.

Nna ho ya ka nna ke nahana hore ntho e entseng hore COVID-19 ebe pandemic ya lefatshe kaofela ke hobane, sick ena ya COVID-19 ke sick e ileng ya tloha metsing kapa hona lewatleng, mme e ne le ntho eo motho a ke keng a kgona ho e laola, hobane ke ntho ya tlhaho, itlhahela metsing, itsamaela hohle moo e batlang teng.

Ke ile ka hlokomela hore keletso ya bona itshetlehile haholo ho pono ya setso, eo hangata e kang ho tshwarana ha batho le badimo ba malapa, kapa moetlo o hlomphang mehlolo ya badimo.

Ee, ke nnete hore ditshebeletso tsa tshohanyetso jwalo ka koloi ya ambulance, ya maponesa kapa yona ya ditimamollo, nako e ngwe e ka fihla ka pele haholo, nako e ngwe e ka nka nako e telele hore e fihle. Jwale maemo ana a bakwa ke eng, a bakwa ke palo e fokolang ya tshebeletso le basebetsi.

Nna keletso e nka fanang ka yona ho mmuso ke hore, mmuso o tlamehile ho hira baoki ba bangata ditliliniking hore batho ba se ke be ba dula nako e telele, hore ho be le mooki a fanang ka dipidisi, ho be le mooki a hlahlobang.

Ee, ke nnete hore mmuso wa Afrika Borwa o entse boiteko bo boholo ho hlokomela maphelo a batho bohle kapa a setjhaba sa Afrika Borwa. Ho na le mananeo a bohlokwa ao mmuso o a kentseng, mme a etsa phapang e kgolo maphelong a batho, jwalo ka national health insurance.

Dumelang bomme le bontate. Kopano ena e ke le bitseditseng yona kajeko, ke ka taba ya metsi le motlakase. Taba ena ya metsi le motlakase e se e jele sitsi haholo, mme e se e ama batho ba baholo e leng bonkgono le bontatemoholo ba rona, hobane metsi ha le siko rona batjha re kgona ho tsamaya re lo kga metsi kapa re lo a reka. Le ha motlakase o le siko, re kgona hore re lo rwalla, re be se mollo, re phehe, empa batho ba baholo bona ha ba kgone hore ba ilo rwalla kapa ba lo kga ona metsi dinokeng.

Nna hore ke iphumane ke rutehile ebile ke sebetsa hantle, ke hobane ha nngwe kapa habedi ka selemo ke etsa bonnete ba hore ke etsa mokete wa teboho, ke leboha bonkgono le bontatemoholo ebile ke ba kopa lesedi le kganya hore ditsela tsa ka di bulehe.